Go merogo e le mentsinyana e batho ba ka e jang, go fetola merogo e ba setseng ba tlwaetse go e ja. Merogo e tshwana le morogo wa lephutsi, morogo wa dinawa, morogo wa thepe, morogo wa mmabashetla le morogo wa beetroot-e.

Go jala maungo a tshwana le diapole kgotsa dipanana ke sengwe se e leng gore ga se a tlwaelega, gape maungo a tshwana le diapole le dipanana ga se maungo a tlhogang gongwe le gongwe. Go le gantsi batho ba rata go jala diapole ntle le go jala dipanana ka gonne diapole ke tsone e bonolo nyana go ka di tlhokomela le gore di tlhoge ko mafelong a a rileng.

ditamati di jalwa ka setlha sa selemo morago ga gore setlha sa mariga se fele, fa setlha sa letlhabula se tsena ke mo batho ba simololang go roba ditamati pele ga gore setlha sa mariga se simolole.

Rooibos-o ke setlhare se e le goreng se itekanetse ka bo sone, ga se na dikhemikhale se ikemetse ebile ga se na se re se bitsang re re ke caffeine ka seesemane. Setlhare se sa rooibos se itekanetse mo mebeleng ya rona ka gonne ga sena caffeine e le goreng e ka re tlisetsa mathata mo boitekanelong jwa rona jaaka go tsenya mebele ya rona le go lwantsha masole a rona a mmele.

Dikgwetlho dingwe tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke gore naga e tlhoka metsi a go ka nosetsa maungo ao le gore ka dinako tse dingwe metsi a bo a le teng mme metsi a bo a le leswe ka ntlha ya di-chemical-e tse di tswang go tswa ko difemeng tse dikgolo tse di latlhelwang kwa dinokeng tse di nosang maungo a balemirui.

Gantsi maungo a a dirisiwang mo dijeme ke maungo a tshwana le diperekisi le seteroberi ko tse di dirisiwang jaaka matute le di namune, diapole le diterebe. Maungo gantsi a omisiwang ke maungo a tshwana le diperekisi le diterebe.

Go bua nnete tota boammaruri ga ke itse go le kalokalo ka rooibos mme nka dumela gore e a jalwa gore jang ga ke na bonnete ka seo, ke ka tshepa gore e robiwa ka setlha sa letlhabula mme ya isiwa ko difemeng ya dira ona matlhare a re a nwang kwa matlong kgotsa ko malapeng a rona. Fa o e dira kwa lapeng o bidisa metsi o tsenye lona letlhare leo le le di bidiwang tea bag ka seesemane o le tshele metsi a bolelo mme o tsenye sukiri mme o fudiwe go fitlhelela le tereka.

Maungo a ke bonang batho ba a jala thata ebile ba a ja thata ke dinamune, di-mangu, di- avocado, diapole, moretlwa, di-apple kose, diperekisi le one mmurubele. Ke dumela gore ke maungo a a jewang thata le lona legapu batho ba le rata ke ona maungo a a jewang thata ebile a jalwa thata.